Zwithu zwine zwa nga itea musi arali muthu kana a tshi khou lwala a sa ṅwi mishonga nga tshifhinga kana a fhira nga tshifhinga kana a fhirisa tshi tshivhalo kha mishonga ine akho teya uvha a kho i shumisa, tshine tsha nga itea khae zwinga fhedza zwi tshi khou vha na masiandaitwa muvhilini wawe. Zwa nga ṋaṋisa mutsiko na vhulwadze na uri muthu a vhe a si tshena maanḓa miraḓo ivhe yo neta yo kulekana, zwi nga mu thithisa vhukuma kha mutakalo wawe, zwi ngavha na thaidzo khulu nga maanḓesa. Nṋe khaedu ine nda mafhungo nda nga vha vhudza ndi uri arali muthu a tshi kho vhaisala kha ṅwe mishonga nga tshifhinga a lavhelese tshifhinga kana a dzhiele mishonga nṱha.

Nṋe ndi vhona tsho fanelaho tshine tsha nga itiwa kha nyimele ine ya kho fana na heinoni, hu nga vha siani ḽa u dzhia mishonga, ḽa uyo ṱoliwa nga maḓuvha ane wavha wo ṋekedziwa haningei hune wavha u tshi kho ṱoliwa hone vhuongeloni ho yaho nga u fhambanana nga madokotela maṋese oyaho nga u fhambanana. Tshine nṋe nda vhona tshi khwine siani ḽa u dzhia mishonga nga tshifhinga, vha tea u wanelwa muthu muṱuku ane a ḓo ya a tshi kho to yo ṱolela kana atshi kho vha lavhelesa tshifhinga tshetsho tshine ha ḓopfhi vha ṅwe mishonga a swike a vha thuse uri vha songo hangwa u ṅwa mishonga yavho, kha sia ḽa uyo u lavhelesiwa mutakalo na henefho hu tea waniwa muthu futhi arali husina vhathu hafho hayani dzharaṱani, kana vhato tevheliwa nga goloi dzenedzi dza muvhuso.

Tshine nda nga to muṱalutshedza tshone ndi tsha uri musi arali ana vhulwadze hovhu noni hune havha phirela ha TB, tshine a fanela u tshi ita arali o dzula tsini na nṋe. Ndi nga mu ṱalutshedza uri musi a tshi hoṱola u tea u thivha mulomo nga zwanḓa kana u to vala mulomo nga zwanḓa kana a wana tshiṅwe tshithu tshine a ḓo vha a kho kona u hoṱola uri zwitzhili hezwi ḽani zwi tshi bva zwiye kha zwanḓa kana zwi bvele kha tshithu tshine tsha nga vha tshilabi kana tshitavhula tshine a nga vha a tshi khou tshi shumisa, kana tshine nda nga ita ndi tsho tou takuwa hafho tsini na eṋe nda dzulela kule nyana uri na musi a tshi kho hoṱola zwitzhili hezwi ḽani zwi sa kona u swika kha nṋe, kana vhulwadze hovhu vhu sa ḓi wane vhu tshi kho kona u fhira na kha nne ndi hayo mafhungo ane ndi nga mu ṱalutshedza kana ane nda nga ita.

Sa mubebi nyimele yo raliho ya mubebi kho ṱuṱuwedza ṅwana wa musidzana uri a ḓi wane a khou ḓi dzhenisa khazwa mabai kana vhuteamiṱa, tsho thoma thoma a fhiwa ono swikisa miṅwaha ya fumimalo, ndi hone hune nda nga kona u mu ṱalutshedze nda dzula nae fhasi uri zwa zwino o no swika kha tshipiḓa kana tshine u a kona u vha mubebi. Zwi amba uri musi na musi a tshi ono ḓi dzhenisa kha zwa vhatukana u tea u vha na vhulondo musi a tshi khou itela hezwo zwithu u tea u vha na u ḓi tsireledza zwo yaho nga u fhambanana, anga vha na ṅwana a kha ḓivha muṱuku zwino u tea u shumisa zwi tsireledzi sa kha heyi nyimele yo raliho uri a ḓiwane a tshikho kona u ḓi thusa kha uri a sa ḓi wane a tshi vhovha na ṅwana a khou ḓivha muthu muṱuku.

Tshakha dza cancer vhulwadze dzine nda dzi ḓivha, ndi ḓivha cancer ya ine ya vha i tshi khou kwama lukanda, siani ḽa lukanda hune wa wana muthu a tshi khou vha na na mivhala yo yaho nga u fhambanana, i vha i si tsha fana, ndi inwe ya cancer ine nda i ḓivha heyo. Iṅwe hafhu cancer ine nda i ḓivha ndi ya mafhafhu ivha i tshi khou vhaisa mafhafhu, i nga vha i tshi kho khou khosiwa nga na zwidzidzivhadzi hunga vha u daha, hu ngavha dzi drug, zwithu zwo yaho nga u fhambanana ndi zwone zwine zwa nga kwama kana zwa vhanga vhulwadze ha cancer, ndi hedzo cancer dzine nda dzi ḓivha ya lukanda kana ya mafhafhu.

Ee nṋe ndi khou tendelana nazwo, mafhungo o fumba ndi a ndeme vhukuma, ndi ngani ndi tshi kha ralo ndi ngauri musi muthu a sa athu fumba zwi fhedza zwi tshi khou mu vhangela malwadze nga u fhambanana. U sala a si tshavha na mutakalo munzhi kana musi a tshi kho lala na vhafumakadzi vho yaho ngau fhambanana u ya a ḓi kana a tshi kho kumba malwadze a tshithu a fhedza a tshi kho dzula hanefho ngori a ḓi wana vhudzulo ngori hovha hu singo vulea lune a kona u dzula a khokhana a tshi kho khokhana hanefhala, ndi zwa ndeme vhukuma ngauri zwi fhedza zwi tshi kho ita ri na muthu a sala o takala. U amba ndi zwa ndeme ri tea u zwi dzhiela nṱha ndi khaedu ine ra kho i dzhiela nṱha nga maanḓesa kha vhana vha vho rine vha vhatukana.

Thikhedzo ine vhathu vhane vha vha na vhuholefhali ine vha nga kona u thusedziwa nga khayo ndi u itisiwa dzinyonyoloso. Zwinga sia zwitshi kho ita uri vhavhe vhathu vho takalaho na mitakalo ya vhuḓi khathihi hafhu no sikelwa dzi game dzo ya nga u fhambanana vha tshi khou tambiswa mitambo yoyaho nga u fhambanana fhambanana, nazwo zwi nga sia zwi kho vha thusa vhukuma kha nyimele dzine vha vha vha kha dzo nga tshenetsho tshifhinga. Zwi dovha hafhu zwa i sia zwi tshi kho alusa na na u ḓi themba kana u ḓi fhulufhela kha vhone vhaṋe, na u sumbedza lufuno zwi sia zwi tshi kho vha thusa uri zwi amba uri hu na vhathu vhane vha vha vha tshi khou vha funa.

Zwine nda nga vhudza muthu ane u ya balelwa kana ha pfhesesi kana ha ṱoḓi tshoṱhe u shumisa vhundeme ha u tsireledza vhuteamiṱa kana, ha nyaga ushumisa zwi ngavha zwi tsireledzi zwinwe nga u fhambana kana dzi philisi dzine vha dziṅwa kana u ṱhavheliwa honoho ho yaho nga u fhambanana ngauri arali a isa phanḓa na u dzhia vhuteamiṱa nga murahu ha musi ono ḓi dzhenisa kha sia ḽa vhudzekani. Tshithu tshine tsha nga itea anga fhedza a tshi kho wana malwadze kana zwa fhedza zwi songo shuma a fhedza a tshikho ḓi wana ono ḓi hwala a songo lavhelela ende zwi si zwithu zwine ovha o zwi vhea kha puḽani yawe ya vhutshilo zwinga sia zwitshi kho mu thithisa vhukuma zwithu zwo yaho nga u ralo. Zwino ndi zwandeme uri vhathu vha shumise vhuteamiṱa na zwitsireledzi.

Vhuteamiṱa huvha hu tshi khou shumisiwa hungavha zwithu zwa yo mubanana o to ṱhavheliwa kana ha vha hu kho shumisiwa dziphilisi kana zwifhio na zwifhio. Hu u lingedza u thivhela u ḓalesa kana u anda ha vhathu tshitshavhani na kha shango na kha muṱa, ndi ngazwo vhunzhia ha vhathu ano maḓuvha vho no funzea vha tshi vha na zwithu zwine zwa vhidziwa upfi vhuteamiṱa kha miḓi yo yaho nga u fhambanana, kana miṱa yavho nga u fhambana fhambana hayo zwivha zwi tshi khou thusedza u kona u langa. Zwi fhedza zwi tshi khou sia na siani ḽa masheleni zwi sia zwi sa khou ḓisa thaidzo nnzhi.

Muhasho ndi vhona unga shela nḓila nga nḓila i tevhelaho, tsha u tou thoma thoma ngo u dalela mashango oyo nga u fhambanana kana nga u dalela zwiimiswa zwa mutakalo ngo uya nga u fhambanana vhaḓa kana vha amba maḓuvha a uri vha ḓovha vha hone nga ḽeḽo ḓuvha nga tshifhinga ḓe. Zwinga thusa na zwezwo kana vha shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani nazwo zwinga thusa na zwenezwo kha u dzhiela vhundeme ha u fana na vhuteamiṱa uri ndi zwa ndeme u guma gai na zwori ndi zwa ndeme kha mitakalo kana na kha muvhuso na kha shango u guma gai ndi vhona u nga ri muhasho unga dzhia maga.

Muthu u tea u thoma u shandukisa kuḽele kwawe, nḓila ine a ḽa ngayo musi a tshi kha dwadze heḽi ḽa TB u tea u ḽesa zwithu zwine zwavha na pfhushi, hungavha miroho hungavha mitshelo na u ṅwesa maḓi hu u lingedza u thivhela u ṱhukhukana ha mavhudzi kana u soko uwa uwa ha mavhudzi. Hezwo zwithu ndi zwithu zwine muthu avha na vhulwadze hovhu noni u to zwi dzhiela nṱha nga maanḓa a ṱutshela kule na u lisa zwithu zwine zwavha na dzi swigiri nga maanḓa na zwithu zwine zwavha na mapfura nga maanḓesa hu u itela uri a kone u ḓi wana a tshi kho tshila a kha tshiimo tsha vhuḓi tshi no takadza.

Ndi zwa ndeme nga maanḓesa uri vhana musi vha tshi khou aluwa vha aluwe vha tshi ḽesa mitshelo na miroho. Vha tea u ṱutshela kule na zwithu zwo ḓalaho mapfhura hu ngavha vho makumba, hunga vha dzi ṋama zwezwi zwithu zwezwi zwo yaho nga u fhambana fhambana zwo ḓalaho mapfhura. Tshithu tsha ndeme tshine tsha nga ita uri mutakalo wa vhanna u vhe nga nḓila ya vhuḓi vha dzule vho mutakalo ndi mitshelo if maapuḽa maswiri zwine ndanga tshi si miomva maberegisi, dzi nḓirivhe, zwineretshisi, zwithu zwo ngo fhambana na fhambana zwi nga sia zwi tshi khou sia uri vha aluwe vha u takala mipaini yapo vha sina na vha that

Tshenzhemo kana u ṱhogomelwa hunga vha zwibadela, hungavha dzikiḽiniki dza tsini na kule, dza mahayani na zwikhuwani zwine zwavha hone mahayani hu vha no u sa vha na nḓivho kana u ṱhogomela kana u vha na muya vhu funa u thusa vhathu ngauri ndi hune ra fhedza ri kho wana uri vhaya nga ya kiḽiniki nga matsheloni vha vhuya nga madekwana kana nga masiari vho swika nga tshifhinga mara tshumelo ya hone yavha i sa kho tshimbila. Vha ḓovha vha tshi khou vha vhudza zwo uri vhone vha khou ḓivha vho fara ndi uri vhavha vhatshi kho fara vhalwadze nga nḓila ine ivha i so ngo ḓowelea lini vhunzhi havho kha zwiimiswa zwo yaho nga u fhambana.

Madalo anga a u fhedzisela kiḽIniki dza vhuponi hune nda vha ndi kho dzula hone tsha u tou thoma thoma tshine nda nga tshi amba ndi tsha uri ndo swika nga matsheloni. Musi ndi tshi swika nga matsheloni ndo ḓo ḓiwana ndi khou ṋamba five mara nda fhedza ndi tshi kho thusiwa ndo swika nga seven nda thusiwa nga twelve zwe zwa sia zwo ṱungufhadza vhukuma nga uri hovha husina vhathu ndi uri tshumelo ya hone yo vha i sa kho tshimbila na luthihi vha tshi khou amba uri vhone vha kho ḓivha vho farakanea nahone vha kho ḓi nwa dzi tie mini. Ndi uri heḽia ḓuvha ndo pfa ndo dinalea vhukuma muyani mara fhedzi nda fhumula nda konḓelela naho zwi sa kho konḓelelea na luthihi nyimele ye ndavha ndi khayo a thingo farea zwavhuḓi na luthihi.

Vhathu vhunzhi havho vha shumisa zwiimiswa zwa nnyi na nnyi kiḽiniki dzedzi dza nnyi na nnyi dza muthu muṅwe na muṅwe kana kha ndi to zwi vhea ndi ri dza muvhuso ngauri u vha u sa kho badela tshithu lini u thusiwa kha kiḽiniki dza muvhuso. Naho tshumelo dza hone huṅwe dzi tshivha dzi sa fari vhathu zwavhuḓi, mara fhedziha ri tshi ḓa kha dza private vhunzhi ha vhathu vha vha vha tshi kho kundelwa. Vha khou baleliwa u swikelela nga nṱhani a uri a vha na masheleni ane vha kona u a badela kha zwiimiswa hezwo zwa private dza kiḽiniki ngauri dzivha dzi khou badeliwa masheleni o imaho nga uri. Vhunzhi ha vhathu a vha shumi vhunzhi ha vhathu ndi vhaaluwa ndi ngazwo vha tshi yesa kha kiḽiniki dza nnyi na nnyi.

Nṋe ndi vhona zwo fanelaho kana zwo teaho zwine zwa nga shandukisa maitele a kushumele kiḽiniki dza tshitshavha kana dza nnyi na nnyi dza muvhusoni zwine vha fanela u zwi ita kha vha rume muthu kana kha huvhe na muthu ḓuvha ḽinwe na ḽinwe a ne a ḓo vha o tholelwa u to lavhelesa kana u sedzana na zwezwo u tevhelela na zwezwo uri naa vhathu vhane vha vha hone vha khou shuma zwa vhukuma na. Vho ḓi imisela na kha mushumo une vha kho shuma na ndi zwone zwithu zwine zwa nga shandukisa havha na maitele a vhuḓi kana havha na kushumele kwa vhuḓi kune kwa ḓo vha hone hu ḓovha ho khwinisea zwithu zwinzhi vhukuma kiḽiniki lune tshumelo ya ḓo kona u tshimbila nga nḓila ine ya vhathu vha ḓo sala navho vha tshi khou takala vha tshi kho farea zwavhuḓi.

Vha tea u thola vhathu vhane vho fanela kana vhathu vha ne vho tea kana vhakho swela vha to swela zwithu zwa u thusana na vhathu husiri vhathu vhane vhavha vhatshi kho pandamedzana na miholo. Ndi zwone zwithu zwine zwi nga thusa vhukuma hezwo na u vha ṋetshedza dzi tshumedzo hu tou vha na tshumedzo dza vhuḓi mishonga i tea u vha hone tshiṅwe na tshiṅwe tshi to vha hone vha to khwinisa na kha siani ḽa dzi clients dzavho musi hu na zwithu zwa shishi dzi tovha hone dzi nnzhi vhukuma. Hezwi zwithu zwi nga sia tshumelo i tshi khou vha na khwine khathihi hafhu na u thola vhathu vhane vha ḓovha vha kho lavhelesana na zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea hafho na vhashumi vha kho shuma vho ḓi imisela vho ḓi funga nga ngoho.

Arali havha na u shaya ha vhashumi dzi kiḽiniki ezwi zwikwama hani vhathu vhathu vhane vha vha tshi kho vhaisala malwadze uya nga u fhambanana fhambanana zwi sala zwi tshi kho vhakwama vhukuma zwitshi kho vha thithisa vhukuma huṅwe zwi sa zwitshi kho to ṋamisa na malwadze ane a vha vha vha nao vhane vha khou a lwala nga murahu ha musi, musi vha tshi ḓovha vhatshi kho balelwa u wana thuso nga tshifhinga. Ngori hu ḓovha hu si na vhashumi vhane vha khou vha huna vhane vha khovha ṱhogomela vhane vha khou vha lavhelesa nga kha tshenetsho tshifhinga. Zwa amba uri zwi ḓo sia vhulwadze kana malwadze a tshi kho ana a tshi ana ngori aḓo vha a khou shaya vhathu vhane vha ḓo vha vha khou a khakhela nga tshifhinga arali husina vhathu vha u shuma dzi kiḽiniki.

Ee ndono vhuya nda ṱangana nazwo nyimele i fanaho na heinoni kana tshiimo tshingaho hetshinoni nga murahu ha musi hu tshi khou vha na u shaya ha vhaunḓi vho vhalaho vhane vha kho ṱhogomela. Zwa sia i ḽo ḓuvha ndi tshi dzula vhukuma tshifhinga tshilapfu ndi sa kho wana thuso mara ndo swika nga tshifhinga kana ndo swika u ṱavhanya vhukuma mara nga nṱhani ha u shaya ma vhaunḓi hanefho madokotela o vha a maṱuku nga tshetsho tshifhinga. Zwa sia uri hu vhe na u lenga vhukuma naho wo ṱavhanya mara wa ḓi wana thuso u lenga lune vhulwadze vhuṅwe ha tshi ḓovha hu kho ḓi goḓombela hu tshiya.

Ee nṋe ndi vhona tshiṅwe tshine tsha nga itiwa hu nḓila ine vha nga i shumisa u kunga vhashumi kha zwiimiswa zwa dzi kiliniki dza vhuponi ha mahayani kana zwiimiswa zwo yaho nga u fhambanana zwa mutakalo tshine vhanga tshi ita ndi tsha uri arali vha nga engedza magavhelo vhari vha kho engedza magavhelo zwi nga sia vhathu vhanzhi vha tshi khou takalela iḽi buḓo khathihi hafhu. Kana vhato uri vhathu vhane vha kho ṱoḓa kana vhathu vhane vha kho ḓi nikela u shuma nga vha swike vha ḓovha vha kho fhiwa masheleni o imaho ngauri nazwo hezwo zwithu zwi nga sia zwi tshi khou thusedza ngauri vhathu ḓovha u tshi kho shuma vhathu vhane vha vha kho to swela u shuma mushumo uyo kana vha kho to swela u thusa tshitshavha na u shuma nga vhathu zwi nga thusa nga maanḓa.

Vhugudisi kana u gudiswa mushumo zwi nga sia zwi tshi kho thusa vhukuma vhashumi nga nḓila nnzhi nga u fhambanana fhambanana hazwo huṅwe zwi nga vha thusa kha u vha na tshenzhemo na mushumo une vha vha vha vha kho shuma vha dovha hafhu vha vha tshi kho ḓi wana nḓivho i ya ho nga u fhambanana nga u to ralo nga u to ralo zwa sia vha tshi kho fhedzisela vho aluwa vhukuma. Vha tshi ḓivha kana vha tshi pfesesa na u ṱhonifha mushumoni une vhavha vha kho shuma uri hafha hune vha kho shuma dzi kiḽiniki vha shuma nga vhathu. Ndi uri vhavha vho fara matshilo a vhathu matshilo a vhathu kha tshitshavha kana kha shango a vha a zwanḓani zwavho khovha phulusa kana kha u sa vha phulusa. Hezwo zwi nga sia zwi tshi kho vha ṋea khaedu vhukuma uri kana mutsiko uri vha kho to dzhia mushumo wavho nṱha vha to dzhiela mushumo wavho nṱha.

Vhunzhi ha vhathu vha ḓo fhedza vha khou xeletshelwa nga matshilo avho ngauri hu ḓovha hu kho shayeya ṱhogomelo ine vha khou iwana nga vhaongi hanefho zwibadela zwo yaho nga u fhambana fhambanana ngori vha ḓovha vha kho shuma vha fhasi ha mutsiko. Nga iṅwe nḓila vha khou vhashumi vhane vha sa khou ṱoḓa zwithu zwa u shuma zwi sia zwi tshi khou ṋaṋisa tshivhalo uri tshi gonye tsha tsha dzimpfu. Mara arali vhashuma vhone vhaṋe vho tou dzi ṋetshedzela heyo thaidzo i a kona u tandululea lune na u ḓalesa hu ngasi tshavha na u ḓalesa ha mabulayo kana dzi mpfu zwibadela zwo yaho nga u fhambanana fhano ḽa afurika tshipembe.

Vhuponi hune nda dzula hone vhathu vhane vha vha na dwadze tshifu heḽinoni zwi vha zwi songo to vha lelutshela hafha hune ndavha hone kha vhupo uri vha ṱuwe dzi kiḽiniki vha ye utoisiwa na uya u tevhela dziphilisi dzavho dzo vha thusedza uri vha kone u lafha kana u dzidzivhadza tshi tshi uri vha kone u tshila zwavhuḓi vho takala. A zwo ngo leluwa nga uri ho ḓalesa vhathu vhane vhavha vhatshi kho vha pwanyeledza na u vha fha mutsiko vhukuma kana nga iṅwe nḓila ndi nga to vhea ngori ho ḓala vhathu vhathu vha ne vha vha na muya wa u vhaisa wo kola ndi hayo mafhungo ane nda nga amba.

Vhunzhi ha vhathu vha nga xeletshelwa nga matshilo avho vha nga luza matshilo avho ngauri heyo ndi yo ḓowelea uri i a wanala na zwa uri vhunzhi ha vhathu vha farwe nga dzi flu, u remiwa nga ṱhoho, thumbuni u vhavha, u vha na madzungu lune heyo mishonga ndi ya ndeme vhukuma. U sa vha hone kiḽiniki ndi hanefho hune vhathu vha ḓo vha na hu ḓo vha na u anda ha dzimpfu mara arali i hone zwi a thusa vhukuma khouri hu so ngo vha na u anda ha mabulayo kana hu so ngovha no u anda ha vhathu vha no khou ri sia nga nga malwadze.

Thaidzo khulwanesa ine ya nga vha hone ndi ya uri vhunzhi ha vhathu vha ḓovha vho no ḓowela u wana tshumelo hanefho tsini kha kiḽiniki ya vhuponi ha havho. Musi zwo rali zwi ḓo sia vha tshi kho tea u wana thuso shangoni ḽiṅwe hune vha khou tea u ṋamela nga masheleni hune vhaṅwe vha ḓovha vha si na masheleni, vha ḓovha vha sina zwiendedzi zwavho zwa ḓo sia zwi tshi khou vha thithisa vhukuma kana zwi tshi khou vha ṋea mutsiko. Mara arali huna kiḽiniki ya nnyi na nnyi hanevho vhane vha dzula hone vhuponi zwi sia na tshumelo i yavhuḓi zwi sia na vhathu vho takala ngori vhaya kona uri musi vha na thaidzo kana vha tshi kho lwala vha gidimele kiḽiniki mara arali ha vha hu sina kiḽiniki tsini zwi ḓo sia zwi tshi khou vhangana ma bulayo kana dzi mpfu dzo vhalaho.

Tshivhalo tsha vhathu vha no kho vhaisala tshi ḓo ṋaṋa kana tshi ḓo engedza malwadze o ya ho nga u fhambana fhambanana ezwi zwi nga dovha hafhu zwa vha na mutsiko kha tshiimiswa ngauri tshi nga swikelela hune tshi nga valiwa. Ngauri tshi ḓo vha tshi khou baleliwa kana muvhuso u ḓo vha u tshi khou baleliwa u isa dzi tshumelo hanefho lune tshi nga si fhedza tshi tshi khou valiwa tsha fhedza tshi tshi khou vhaisa na vhashumi ngori vha khou tea u bvisiwa hafho vha isiwa kha zwiṅwe zwi zwi dzi kiḽiniki kana zwibadela zwa kule zwi nga vha na mutsiko vhukuma kha masia oṱhe kha vhashumi khathihi hafhu na vhadzulapo vha hanefho tsini.

Ndi ya uri hu i ṱuṱuwedze vhathu uri vha ite dzinyonyoloso lune nda nga vhona kana zwi khwine uri hu vhe na tshifhaṱo tshiṅwe tshine vhathu vhaya kona u swikelela kana u dzhena nga mahala hune vha vha tshi kho ita dzinyonyoloso hone. Zwi amba huḓo vha hu na zwishumiswa hanefho dzi tsimbi dzo yaho nga u fhambanana na zwiṅwe zwithu. Zwine zwa ḓo ita uri vhathu miraḓo yavho yo yo i dzule yo takala nahone i na mutakalo nga heyi nḓila khathihi hafho vha ḓi dovha vha ita na iṅwevho nga thungo hune vhathu vha vha khou wana hone zwiḽiwa nga mahala na mitshelo yeneyi zwi tshi khou ṱuṱuwedza kha mutakalo uri vhathu kha ri ṱhogomele mutakalo nga kha mitshelo na miroho yeneyi ri singo ḽesa zwithu zwa mapfura.

I tea u lavhelesa fhungo ḽa mutakalo nga maanḓesa mutakalo ndi wa ndemesa kha muthu muṅwe na muṅwe, muṱuku na muhulwane hafho i tea u ombedzela na zwa uri vhathu vha tea u ṅwesa maḓi ngauri maḓi ndi one a ndeme. Maḓi a ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshimbile ri tea u kule na zwithu zwa mapfura zwi amba vhathu vha kho tea u ṅwesa maḓi ḽa miroho na vha dovha hafhu vhaḽa na mitshelo. Ndi hone hu tshi ḓovha na u fhungudzea ha dzimpfu muthu ndi hone a tshi ḓovha na muhumbulo wavhuḓi wo fhelelaho arali a tshi khou tevhedza hedzo ndaela dzine vha ḓovha vho dza u nwesa maḓi na u ḽa miroho khathihi hafhu na u ḽa mitshelo.

Kha muthu ane o no vha na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu zwine zwa vha hone ndi zwa uri vhaṅwe vha to shavha kana vha tou ofha na uya henefho dzikiḽiniki u wana mishonga vhunzhi ha vhaongi vhavha vhatshi kho vha vhaisa kana vha dzulela u vha vhaisa nga vhulwadze vhune vhavha ngaho. Tsumbo ara muthu o swika vhari o swika oyu vho wa vhulwadze vhufhio vhufhio ri tonga ri ḓo mupfha. Hezwiḽa zwithu zwi afha vhaṅwe vhathu mutsiko vha fhedzisela vha tshi vho balelwa hanefho kiḽiniki u wana thuso nga tshifhinga, zwa ḓo sia uri vhulwadze hune vha vha naho vhu goḓombele vhukuma ngori vhavha vhatshi kho shavha u ya kiḽiniki ngori vha vha vha khou vhaisiwa vha tshi khou pyanyedziwa nga tshiimo tshine vhavha.